Eyona nto and eyoba phambili kwiingcebiso zam yinto yokokuba ngaba aza aqinisekise ukuba eli khadi lekhredithi uza kulisebenzisa mpela kwaye izawuhlale ikhona imali esebenzayo ukuze libe liyaphumelela.

Ikhadi lekhredithi linceda xa ufuna imali engxamisekileyo kwezi malimboleko zoluntu. Xa ufuna imali engxamisekileyo kulaa khredithi bayayithatha uyakwazi bakunike loo mali wena uzawubuya uyibhatale xa sekungena le mali yakho.

Andinoziva kamnandi kaloku ngoba kwabe ndibe ndiyofaka isicelo sekhadi letyala ikhona ingxaki endikuyo. Ngoko ke ngoku xa isicelo sam singavumeleki ngenxa yenqanaba lam letyala eliphantsi kakhulu loo nto ayindenzi ndizive kakuhle. Ndiva kakubi ngoba andikwazi uyiqhawula le ngxaki bendiyoyicelela kwelaa khadi letyala.

Izinto ozidingayo yi-ID nemali engange-hundred randi ukuze uyovula ikhadi.

Eledebhithi ke ikhadi linceda ngoba xa ubhatalwa loo mali ubuyisebenzele ube nelo khadi elingena kuyo loo mali uyisebenzeleyo.

Ewe, ndicinga uba bubungqina obulungileyo into yoba umntu aye nedilesi ngoba hleze kwenzeke into kuwe okanye kungene imali erongo phaa ungafuni ukuyibuyisa, siyazi uba ufumaneka phi. Kwaye yazise uba ungumntu walapha eSouth Africa nyani na, eMzantsi Afrika nyani.

Hayi, kuba buhlungu. Loo nto indenza umsindo intoba nditshonelwe likhadi lam kaloku kodwa bendiyokhupha imali. Andivi kamnandi kakhulu, ndiba nomsindo. Ngoko ke ngoku kunyanzeleke ndingene phakathi ebhankini bandixelele intoba yenzeka kanjani intoba litshone ikhadi lam.

Ndingena phakathi kaloku ebrantshini emveni koba i-ATM iginye ikhadi lam. Ndingena phakathi ebrantshini kwaye ndingene e-ephini ndistope ikhadi okanye ndilicime.

Into yokuqala kaloku ezawufuna ndifuna ubuza, ndizambuza uvula ibhanki iakhawunti yamalini, yimalini ayilindeleyo uba izawungena phaa kulaa akhawunti. Unayo na imali yovula iakhawunti.

Into yokuqala endiyenzayo nditshintsha ithili ndifumane le thili inayo ikhadi lomtshini. Xa bengenayo, ndingena efowunini ebhankini yam ndifumane amanani okukhupha imali ethilini ukuze kuqala ndikhuphe imali ndizokubhatala ke ngoku ngayo imali ndingabhatali ngekhadi.

Ilula leyo, ndihamba ndiya ebrantshini ndiphethe iziteyitimente zam ndiyofuna bandicacisele imali yam ithathwe yintoni kanjani.

Eye ndikhethe ukuyisebenzisa kubhatala ngekhadi. Ngokuba xa uphethe imali eyi intliziyo yam inde iye ifune yonke into le, kanti xa ndiyazi uba ndiyobhatala ngekhadi ndithatha le nto ndiyifunayo. Kwaye nootsotsi ke ngoku apha emalini bathi bendicela noba yiloo five rand ndibe ndisithi andinayo ngoba andinayo nyani isekhadini.

Hayi, nam andizithembanga ibhanki. Nam andizithembanga ibhanki ndiyakholelwa kwisefu for ugcina imali yam. Andizithembanga ibhanki, kukho ezaa zinto zee-bank charges.

Tatomkhulu, kubalulekile uba ngoku imali ungayigcini iyi-cash ngoba kaloku ootsotsi bayayithatha. Kwaye ngoku iibhanki sezenza kube lula nokukhulisa imali ngoku ihleli phaa kwi-bank account yakho.

Ezona zinto ndinombuza ndingambuza ukuba uyenze njani loo nto kungekho mzali. Number two, imali yoba avule iakhawunti ndingathi uyithathe phi. Ezinye ke ngoku izinto ndingabe ndothukile ndibe ndimbuza, hayibo isibindi soba uvule intanethi uyithathe phi?

Imali uyakwazi ukuyithumela nge-account number yomntu, imali uyakwazi uyithumela ethilini .